Ukuqinisekisa ukuthi i-Wi-Fi yasemphakathini isemthethweni futhi iphephile ukuyisebenzisa ukuthi, ungene kuyona ubone ukuthi iyaxhuma yini futhi inayo yini inethiwekhi esebenzayo. Ukuqinisekisa ukuthi iphephile ukuthi usebenzise i-VPN. Ngaleyo ndlela umuntu ozama ukuthi agqekeze umakhalekhukhwini wakho, angeke awugqekeze kalula ngokunqa yokuthi kukhona.

Ngingasho ukuthi ama-application asefonini anje ngoWathaphu kanye no-Instagremu kanye no-Facebook. Izona izinhlelo ezisebenzisa idatha eningi lezo.

Uma umculo wabantu abasendaweni udlala eziteshini zomsakazo, kwenza ukuthi abantu abaningi bazi ukuthi umuntu wasendaweni ukhiphe iy'ngoma. Ngaleyo ndlela leyo abantu abaningi bayakujabulela ukuthi bezwe umuntu wasendaweni. Umuntu wasendaweni, ingoma yakhe idlala esiteshini somsakazo wasemphakathini.

Ngicabanga ukuthi kuya ngokuthi iyiphi yona i-akhawunti ebhekene nenkinga. Amanye ama-akhawunti ayaba nendlela yokuthi asiza amakhasimende kangangokuthi abe ne-imeyili okusenda kuyo inkinga yakho bese bayakuxazululela yona ngelanga noma ngamalanga amabili.

Kubaluleke kakhulu ngoba lokhu kuzosiza ukuthi izingane ezingaphansi kweminyanga ezingaphansi kweminyaka zingakwazi ukuthi zingene kuleyo nkundla leyo. Ngaphandle kwemvumo yabazali.

Izinyathelo ezidingekayo uma uzofunda ekudeni ukuthi ube ne-laptop ozokwazi ukuthi ufunde ngayo, kanye ne-inthanethi. Kanye ne-inthanethi engeke ize ikunikeze inkinga ngoba usuke ufunda uhleli ekhaya, ungayi emakilasini njengawo wonke umuntu osuka efunda esuka ekhaya eye esikoleni. Wena usuke ufundela ekhaya.

Ngingahamba ngiye emphakathini ngibuze ukuthi yiziphi izinto abangafisa ukuthi bezizwe emsakazweni zidlala. Futhi yiziphi izingxoxo abafisa ukuthi abasakazi abasakazi bomsakazo bezikhulume futhi bezidingide. Ngaleyo ndlela leyo kuzoba lula ukuthi ngibone ukuthi yikuphi engingakufaka esiteshi okuzothandwa umphakathi.

Yebo, kwake kwangehlela ukuthi idatha lami li-ekspaye lingakapheli. Ngazizwa kabi futhi ngaphatheka kabuhlungu ngoba ngangilithengile futhi ngangingakalisebenzisi kakhulu. Futhi okunye okwenzeka ngalelo langa wukuthi yayingekho inethiwekhi. So, ngangingakwazi ukuthi ngilisebenzise idatha lami, kodwa uma sekushaye isikhathi lase la ekspaya. Ngazizwa kabi nje angizange nje ngize ngize ngiphatheke kahle.

Ngingazisa wonke umuntu onamabhizinisi ofisa ukuthi ibhizinisi lakhe likhangiswe, likhangiswe emsakazweni ukuthi angithumele, angithumele i-demo , angithumele i-demo, angithumele i-demo, ukuze ngiy'dlale emsakazweni. Kuleyo demo leyo, umuntu ngamunye ngamunye uzobe ekhangisa ibhizinesi lakhe achaza ukuthi limayelana nani, futhi lenzani, futhi lisiza ngani.

Izinhlelo zokusebenza ze-smartphone, zenza umsebenzi ubelula ngoba uyakwazi ukuthi ungene, ungene ohlelweni ucinge lokhu okucingayo bese uyasizakala. Kangangokuthi, uyakwazi ukungena kwi-inthanethi, ufune ulwazi uma usuqedile uphume. Noma ukwazi ungene ohlelweni lokudlala umculo udlale umculo, kanjalo kanjalo.

Ikhono azolidinga ukuthi abe ngumuntu onolimu olushelelayo, futhi okwazi ukukhuluma nabantu. Ahlekise futhi akwazi ukuthi afunde ngokushesha angangingizi.

Izinhlobo ezahlukene zamamuvi ezitholakala kubahlinzeki kungaba amamuvi amapopayi, awe-ekshini noma awezithandani. Izinhlobo ezaziwa kakhulu futhi zamamuvi kakhulukazi kuba ngamapopayi noma awezithandani. Abantu bayeke bekuthokozele ukuthi bebuke lokho.